Miningi imidlalo engadlalwa ukuze izingane zithembane futhi zifunde nokubambisana. Likhona ibhola, likhona i-volleyball, ikhona i-netball, khona i-rugby, likhona iqakamba, ne-chess. Yonke le midlalo lena ihlanganisa abantwana bekwazi ukudlala, bekwazi ukukhulumisana, bekwazi ukuthembana, futhi bekwazi futhi ukujabulisana bebodwa. Bekwazi futhi ukuqhelelana nazo zonke izinto ezikhona emhlabeni ezingase zibaphazamise ey'fundweni zabo.

Iy'mpahla zesikole-ke ziyeke zigcinwe khona egumbini lasesikoleni zikhishwe uma sekuzodlala. Ngalo usuku lokudlalwa, uma sekuqedwe ukudlala ziyathathwa zibuyiselwe ebhokisini zibe seziyawashwa-ke ngomshini wokuwashwa. Zigadwe yilona ohlala esikoleni afike azeneke. Bese-ke kuyothi-ke futhi sebedla futhi bese zikhishwa futhi zinikwe abadlali, uma beqeda futhi zibalwe ukuthi ziphelelwe yini, bese-ke ziyowashwa zigcinwe futhi kanjalo kanjalo.

Ngingamchazela uZiyanda ukuthi kulayini akugitshelwa kuwona. Ngimfundise nawukuthi-ke lo mdlalo siwudlala kanjani ukuze sigcine sonke sijabulile. Sigcine sonke futhi-ke singaphathananga kabi. Bese futhi ngiphinde ngibuyele nakuSiyanda, kuwumuntu-ke noma ethe ukuba mdadlana koda naye afunde ukuthi-ke siyakwazi ukudlalisana singaphathananga kabi, futhi singalwanga. Ngaleyo ndlela leyo-ke ekugcineni siyogcina siphathene kamnandi sidlalisana kahle, sifundile nesifundo, futhi kuyabekezelwa. Abanye abantu abaphiwanga engqondweni ngokufana.

Njengoba bedlalisana vele maningi amathuba okuthi khona bazophikisana ngakho noma khona abazoxabana ngakho. Ngingabahlalisa phansi ngibachazele ukuthi-ke, ngoba bedlala vele iy'nhliziyo ay'fani naney'ngqondo ay'fani. Vele makhona amathuba okuthi-ke ngeke babone ngaso linye, kodwa ngibachazele ukuthi umdlalo lo akuyona into e-personal. Umdlalo kumele bekwazi ukudlalisana bekhumbule ukuthi ekugcineni bangobhuti noma bangosisi. So, abadlale nale understand ukuthi umdlalo umdlalo, kodwa ungabe usungenelela ebudlalweni babo ngoba besaziy'ngane nje.

Ngingaphatheka kabi ngoba ngiwuthanda kakhulu umkhakha wokubhaka, ngakhula umama ebhaka so, nami ngagcina ngikuthanda, kodwa-ke kulesi simo esiphila kuso kugcina sekukuphoqa ukuthi-ke uthathe umsebenzi lo ozokupha isinkwa sangemihla ngemihla unti uze uhlale phansi urithaye. Kunalo msebenzi owuthandayo ongaphela noma yinini. Esikhathini samanje usubheka vele kulokhu okuzokufakela imali nokuyi-security ngoba isimo somnotho asisihle kahle.

Ngingabachazela ukuthi-ke bonke laba abadlalayo bayalidinga ithuba. Abantu abafana njengoNomalanga bayalidinga ithuba la khona-ke bezokwazi ukubonakalisa ikhono labo. Umuntu nomuntu uyalidinga ithuba ukuthi aziveze ukuthi yena ukudlala kanjani, ukuze sizokwazi-ke manje ukuqonga-ke i-team. Ekugcineni sizokwazi ukuthi ikhono lomuntu lifike libe ngakanani? Umuntu nomuntu udlala kanjani? Bese usuzokwazi ukuthi uma usukhetha i-team-ke, usuzokwazi ukuthi uzofaka , ubani kuphi nakuphi ngenxa yokuthi usubabonile beliveza ikhono labo.

Lisiza kakhulu ukuze abantu bezokwazi ukuthi behlise isisindo sabo somzimba ngoba umususinda kakhulu emzimbeni wandisa amathuba okuningi okuhlaselwa yizifo bese impilo yakho iba mfishane. So, i-inthanethi ukusetshenziswa kwe-inthanethi ila abaqeqeshi kuyasiza nanokuthi-ke abantu bevele bekwazi ukuzivocavoca besasendlini. Asisekho isidingo sokuthi bedrayive beze beye khona egumbini lokuzivocavoca. Bengakwazi ukuthi bevule umabonakude noma umakhalekhukhwini, bese-ke benza lokhu okwenziwa uyena-ke umshisekeli.